Ngobunye ubusuku umakhelwane wami ubekagula, egula kakhulu. Bekumele ngifonele i-ambulensi ukuze aphuthumele esibhedlela.

Yebo, kuliciniso, ngoba uma ungenayo imali yokuthenga amaphilisi, uzosebenzisa amakhambi ukuze welulame uphile.

Bangafundisa abantu basemakhaya ngekubaluleka kwezempilo, bahambe benza amamithingi, baqhaze kabanti ngokubaluleka kwezempilo.

Izibhedlele zikahulumeni, uthola usizo mahhala awubhadali mali, bese izibhedlele ezizimele, ubhadala imali ukuze uthole usizo.

Ukuthi abantu banengi abafuna usizo yokuzivikela ngenzalo, kodwa amaphilisi nemijovo mancane. Mancane kubantu basemakhaya. Ngakho, imali izoshoda impahla yokuvikela inzalo endaweni yasemakhaya.

Ngesinye isikhathi kuyasiza ngoba sibantu asifani, futhi imizimba yethu ayisebenzi ngokufana. Ukhona umuntu ongasebenzisa kokubili bese kuyamsebenzela. Bese kukhona ongathi uyakusebenzisa bese kudala umonakalo.

Uhulumeni angabanika impatho ebafanele, njengoba babantu abakhule. Uthando, ukunakekelwa, banikezwe kona ngokokufanele.

Cha, izigagu ezihlala emakhaya azilitholi usizo lezempilo elusezingeni, kungoba kunzima ukuthi bafinyelele emitholampilo bayothola usizo, kodwa izigagu ezihlala edolobheni, bano-access, yokuwenza noma ngabe yini ukuze bathole usizo. Usizo balithola noma basemakhaya noma basemtholampilo, hlezi lukhona ngoba bayabhadala.

Ngingacala ngokumtshela ukubaluleka kokunatha amaphilisi ale sifo abhekane naso. Ngimtshele okwamele akwenze nako akungamelanga akwenze, nokuthi ngimuyale ukuthi awathathe ngesikhathi, futhi ngawo onke emalanga afanele amaphilisi ukuze aphile.

Izikole zingabiza abantu abasebenza emtholampilo njengabahlengikazi ukuze bazofundisa abafundi ngokubaluleka kwale zifo, futhi nabo abothishela banga-enza amaphrogremu namakhampeyni ukuze bathole ulwazi ngalezi.

Kungoba abantwana abancane badinga isineke, futhi banezinto abangamelanga, bazidle, futhi ezinye ezingekho kahle for ezingekho kahle empilweni yabo.

Uhulumeni angabakhuphulela iholo, iholo labo libe ephezulu, ukuze bazosebenza ezibhedlela zasemakhaya.

Kwangoba sukela endulo sikhula sazi kokuthi imithi yesintu yiyo elaphayo, futhi beyisebenza ngaleso sikhathi.

Bangafaka kuzo zonke izinkundla zokuxhumana, babhale kubo omabonakude, kumo ma-social media, nakuma newspaper.

Uhulumenti angenza iphrogremu yokuhamba phakathi emakhaya. Babe nendawo lapho iba duzane ukuthi abantu bathole usizo futhi aqashe abasizi emtholampilo ukuze wonke umuntu uma eya khona amuka esizakele, futhi ejabulile.

Abantu abakhubazekile bangazizwa befana nabantu abaphile kahle, futhi kungabasiza ukuthi bakhohlwe ukuthi isimo sabo sinjani, Bezizwe befana nawowonke umuntu, futhi bazizwe behlala bajabulile.

Isayensi yenze izinto zabalula, futhi siyakhona ukufakaza ngayo, futhi siyakhona ukwakha izinto siphinde sikwazi ukuzisebenzisa ngaleso sikhathi. Impilo ivele yabalula.

Abasebenzi basemtholampilo kwamele bagcine imfihlo yabo phakathi imfihlo yabo nesiguli, futhi bagqine ukuthi, imfihlo yesiguli ibalulekile futhi akumelanga yeziwe nanoma ngubani.

Izinyanga abantu abalaphayo noma abanikeza abantu usizo, bese abathakathi ibantu abantu abenza okubi kwabanye futhi bangabafiseli okuhle.

Ukuthi bathole imijovo eminengi, namaphilisi, nama-implant, ukuze abantu bakhone ukuzivikela bahlelele mndeni.

Ukuthi ngibacinisekise ukuthi, ingane yabo izolulama, futhi ngibabeke ethembeni lokuthi bakholwe ukuthi konke kuzondlula, futhi kuzolunga konke kuzohamba kahle.

Ngamhlalisa phasi, ngakhulumisana naye, ngamubonisa indlela ekungiyo okumele ayithathe futhi aphile ngayo. Ngabe sengihlalisa nabazali ngakhuluma nabo, ngabachazela ngokubaluleka nokwamukela isimo, nokuthi kwamele baphile kanjani kuleso simo.